Ngicabanga ukuthi impilo yami izoshintsha ngemva komkhosi. Uma sengicedile ukuyenza umcimbi, impilo yami izoshintsha futhi nabantu abadala bazongi hlonipha njengengane encane eyaziphatha kahle iminyaka eminingi kabi.

Ngingacela umuntu ongilethele ipleti eline inyama yangaphakathi, ngimchazele ngesimo ukuthi inyama yangaphakathi angiyidli bengisacela angikhiphele yona, bese abuyisa ukudla kunjalo okungena nyama.

Ngizizwa nginomuzwa wokulangazelela uma kuza izinto zesimanjemanje ngoba izinto zendabuko ezinye azisasebenzi kahle, ezinye azisasebenzi nje nhlobo.

Yebo, ukudla okubekwa emsamu kunencazelo ngoba imbuzi noma inkukhu sisuke siyithengela uk'zoyinikezela emadlozini bese siphinde sibike ukudla khona emsamu. Lokho kukhombisa inhlonipho edlozini.

Lezi zingoma thina ekhaya senza ingoma, ingoma igcizelela ukuthi iy'ngane ey'ncane zilwazi usiko lwabo, zazi ukuthi ingoma ethile ingoma yomshado, ingoma ethile ingoma yomngcwabo, ingoma ethile, ingoma mhlambe yosuku lo memulo wengane yentombazane. Futhi lokho kungenza ngizigqaje kakhulu ngosiko lwesiZulu ngoba kungenza ukuthi ngikholwe ukuthi abantu bamanje usiko basalandelela.

Imihlobiso iveza isiko lakwaZulu, ngezingubo elisuke sizigqokile njenge bheshu, umbhlasela, umqhele lokho nje kuchaza ukuthi luveza usiko lakwaZulu.

Ukudla kudala ubudlelwano obuhle, ngoba ukudla kujabulisa wonke umuntu. Uma mina ngiphethe ipleti elinokudla, ngibiza umfwethu le ukuthi eze ezodla nami uzoza ejabule kabi ngoba ukudla okus'xhumanisayo.

Izingoma zamanje zithonya umculi abamanje ngoba abaculi bamanje bathonywa imiculo yakudala ukuthi umculo siwenza kanje.

Abaklami bahlala bahamba phambili ezindleleni ngeizinto zesimanje ngoba ibona esikhathini esiningi abaklama izinto ezoyenzeka kusasa.

Ulwazi abalinikeza iy'nsizwa emasikweni ahlukene elakwaZulu ukuthi, uma ubuya ukosoka umuntu wesifazane awumubeki isandla, kepha umphathisa njengomuntu wesifazane umphathisa okwegugu, igugu lakho.

Yebo, zikhona iy'nguquko, iy'ngane zamanje zithatha ukudla ngesandla es'nxele futhi nanoma beya beyobeka ukudla emsamo bakubeka ngesinxele futhi abaguqi. Okunye engifuna ukuk'gqamisa la ukuthi intsha yamanje ayib'phuzi utshwala besintu, utshwala besiZulu ngendlela efanele bayiphuza bemile futhi lokho akuvumelekile okwesiko lesiZulu.

Ngokwazi kwami ukuyocela isihlobo esihle, ukuyocela ukugana noma ukushada komunye umuzi.

Amakhono ajabulele ukuwafunda ukuthi usezoyenza izinto ezenziwa abantu abadala. Futhi nakhona akujabulelayo ukuthi usezokwazi ukuthi isikhathi mesihamba uma ethola umyeni eshadile, usezokwazi ukumphekela.

Leli siko laba ngcwele lidluliselwe ngokuthi iningi lethu, ikakhulukazi isiko lamaZulu, amazulu akusiye endaweni ekuthiwa siyentabeni siyosoka. Cha, siya ezibhedlela, asifani namanye amasiko lapho aya entabeni wona abuya azigqaje futhi.

Umfana noma insizwa engazizwa engakhululekile kahle ngoba ukwenza usiko lokusoka ikakhulukazi entabeni, abanye abantu abaphumi bephila la.

Lokho kubaphatha kabi abanye abantu ngoba kuyenzeka ukuthi uthole imindeni esehleli, iminyaka engamashumi amathathu okuya phezulu kuleyo ndawo. Bese kufika abantu bendabuko befuna umhlaba wabo. Lokho, kuphathana kabi ngoba lowo mndeni kufanele uhambe uyofuna indawo yokuhlala futhi lokho kuvele kushintshe nasemphakathini.